Ngokuya ngami iye, zesizo elirhabako ziyatholakala ngendaweni yangekhethu, mara zitholakala ngemva kwesikhathi. Azitholakali ngesikhathi ezidingeka ngazo ngokurhabekileko, abafiki ngokurhaba.

Iye, iye, iye, ukulethwa kweenkhandelambeleko eenkolweni kungasiza ukwehlisa izinga labantazinyana ababa sidisi, ngombanyana esikhathini esinengi abantazana bayafuna ukuthola iinkhandelambeleko emtholapilo, ikinga basaba ukuqalwa kumbi namkha ukuphatheka kumbi okwenzwa bonesi. Babona ngathi bayahlulelwa nabayokhandela imbeleko, manjesi-ke nabayiletha esikolweni kuzoba lula, kuzoba bhedere ngoba kulapho abantu abatjha abanengi abakhona laba abaya emsemeni.

Ubhubhubhu sihlahla esincazana esinamabhlomu atjheli kokuthoma. Okwesibili ubhubhubhu Uberegiselwa ukupholisa amagulo ahlangene nendeni. Kwesibili, ibhubhubhu siliberegisa ukulapha abantu abanekinga yesikhumba, amagulo wesikhumba njengeenlonda into ezinjalo.

Umlanga sihlahla esiberegiselwa amagulo amayelana nesifuba njengokuvaleka kwesifuba nomgomani.

Umuntu ozithola asengozini yeenkhukhula nakasalinde besizo elirhabako ukuthi bafike, angathola ukusizeka ngokuthi akhwele esihlahleni. Akhwele esihlahleni, ahlale esihlahleni tot bebafike besizo elirhabako, ngoba nakahlezi esihlahleni so amanzi lawa aba phasi bese yena uba phezulu. Bese-ke uyakhona ukuhlala-ke bekalinde tot bebafike.

yisihlahla ezincazana esinamabhlara adege, ngombala sihlaza. Simila esikhathini esinengi, simila nala ekunganamanzi khona or ebhoduluko engathi lomile.

Abantu abadala kuqakatheke khulu ukuthi sibahloniphe, ngombanyana nabo babantu abanolwazi abakhambileko khulu ekhambeni lepilo. Begodu sebabadala badinga ukuthi sibakhombise isineke nokubahlonipha, sibaphathe kuhle ngoba babalulekile kithi emphakathini ngoba bamthombo wolwazi.

umarebulana angazi bonyana yini namkha ukuthi sihlahla esinjani, awa angimazi.

Kufanele bona zibe khona emtholapilo, ngombanyana iinhlahla zesintu ziza zinjalo uqobolwazo azikadidiyelwa nezinye mhlambe neendakamizwa thizeni begodu azinamthelela emumbi ebantwini namkha epilweni ubujamo bepilo bomuntu. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi zibe khona emtholapilo begodu kunabanye abantu iinhlahla lezi zesikhuwa azibaphathi kuhle.

Kuqakathekile ngombanyana abantu abasele babadala abakwazi ukuzitlhogomela ngendlela efanelekileko, ngoba sebabadala imizimba seyibuthakathaka kanye nengqondo esikhathini lesi abakiso nje sokuguga banokukhohlwa. Yeke kubalulekile ukuthi sibatlhogomeleni emakhaya senze isiqiniseko sokuthi baphila kuhle nokuthi ipilwabo ibulungekile namkha bahlezi kuhle.

Into engiyibonako mina kukuthi, kokuthoma, iinsetjenziswa abantu abaqala abantu abalupheleko abahlala ekhaya abanazo iinsetjenziswa zezempilo ezifanelekileko ukuthi bakwazi ukwenza umberegwabo. Ikakhulukazi lokhu siyakubona, ngombanyana singatjho sithi ehlelweni lezeemali zikarhulumende akayibeki phambili, ihlelo leli labantu abatlhogomela abantu abalupheleko abahlala ekhaya. Okwesibili, ibanga abantu abaqala abantu abahlala ekhaya abalupheleko, kuba libanga elide ukubafinyelela emakhaya wabo. Ingasuthi umbuso angabona ngelinye ilihlo akhone ukubabeka endaweni eyodwa abantu abadala la bazokukhona ukuthola khona itlhogomelo efanelekileko bangahlali bodwa.

Imiphakathi ingasiza

bangafundiswa emtholapilo kakhulukazi bafundiswe bonesi nama-matron ukuthi uphathwa njani umuntu osele amdala, kuze benzele ukuthi babaphathe ngefanelo bazwisise iindingo zabo. Ngokubona kwami kosele kube netjhebiswano phakathi komtholapilo nabantu abenza umberego lo, kube nobudlelwane obuqinileko phakathi kwabo. Ngikho okuzokwenza ukuthi abasebenzi laba ababerega ngabantu abalupheleko benze umberegwabo ngefanelo.

Awa, itliniga yakamakhambangendlwana ayikho ngekhethu, asinayo.

I-HIV yingogwana egandelela amasotja womzimba eyingozi, ethelelana ngokuya emsemeni ngaphandle kwevikeleko, kokuthoma. Kwesibili, ithelelana kusuka kumma kuya emntwaneni osanda kuzalwa or mhlambe ozalwako. Okwesithathu, ungayithola ngokuthinta igazi namkha ungenwe ligazi lomuntu onayo i-HIV.

I-AIDS yigcikwana le-HIV esele ligandelele amasotja womzimba womuntu lafika ezingeni la, i-viral load ephezulu khona. Bese umuntu wakhona, amasotjakhe womzimba aphasi khulu uyagandeleleka ugula khulu, sekafike ekugcineni kula umuntu sekaphatheke khulu, yi-AIDS leyo.

Thola kokuthoma, ungayithola ngokuya emsemeni ungakambathi ijazi lomkhwenyana lokuvikeleka. Okwesibili, ungayithola ngokungenwa ligazi lomuntu onayo namkha igazi lakho lihlangane negazi lakhe, iye umuntu onayo. Okwesithathu, ungayithola okwesithathu, itholakala mhlamunye nangabe umma ozithweleko unayo, uzithwele umntwana, bese abelethe umntwana loyo angaseli i-treatment angaseli imithi, bese abelethe umntwana loyo, nakaphumako umntwana lo kuhlangana amagazi. Izinto ezinjalo, ezifana njengalezo bese-ke uyatheleleka.

Ukuya emtholapilo akwazi ukuthola ukuthi i-CD four count yakhe ijame njani. So into yokuthoma, ukuya emtholapilo ukuthola ukuthi i-CD four count ijame njani. Amasotjakhe womzimba angangani, i-viral load ingangani, bese uthome ukuthatha umtjhoga, usele umtjhoga. Kwesibili, kutjela umuntu ohlekisana naye ukuthi naye akhambe ayozihlola ukuthi nangabe naye utshwayelekile, nangabe naye utshwayelekile akhone ukuthola i-treatment. Okwesithathu, athole umuntu angakhuluma naye, avule isifuba ngaphakathi ngombanyana ukuthola iindaba ezikulu so uhlale naso ziyayibanga i-depression, so thatha amagadango ukhulume nomuntu njengonesi mhlambe or ikhansela umuntu uzokupha i-counseling.

Umraro ngokubona kwami mhlamunye yisikhwama seemali sombuso ekostele sikhiphe imalezi kwakhiwe iimbhedlelezo ezisemaplasini.

Ngibona ngathi imtholampilo le ebomakhamba ngendlwana inga ingakhamba nabonogada.

Lokhu mina kungiphatha kumbi ngombanyana kuyakhombisa ukuthi bona iinsiza lezi abasipha zona eembhedlela abazithembi begodu bafuna usizo ngaphetjheya ngombanyana babona kungcono ngale kunangapha manjesike mina bengithi nabo abaye la la siyakhona soke ngombanyana babone ubujamo beembhedlela zabo nesizo esilitholako thina amalunga womphakathi.

Bangabanikela iinsiza namkha babafundise ukuzivikela nabaya eendaweni ezinjalo babaphe neenkhali zokuzivikela kuthi bangadlelezelwa ziinlelesi.

Iye, ngibona ngathi umbono lo ungayiphungula imijeje emtholampilo.

Kufanele kusolwe abantu ababerega emtholapilo ngalokhu.

Ngibona ngathi unobangela lizinga lerhelebho ebalithola eembhedlela zikarhulumende.

la abantu bazibhadalela khona ukuthola irhelebho ziimbhedlela ezingaphandle kombuso karhulumende.

Mina ngibona ngathi akusimbono omuhle loyo ngombanyana abanye abantu banorarha irhelebho langetliniga nerhelebho langenyangeni nakunjalo-ke abathome ngokukubarhelebha ngerhelebho langetliniga bese iinkhani babathumela eenyangeni.

Iinkoloyezi zeencimamlilo ziwela ngaphasi kwabesizo elirhabako.

Nanoma ngana la kutjha khona bayadlula nemihleni abajajami, nanoma ngana la kutjha khona.

Ijiniforomo le ibavikela emtjhisweni womlilo nabayokucima umlilo ngombanyana umtjhiso lo welangabi uza ngamandla phezu kwabo. Manjesike kubalulekile ukuthi bambathe ijiniforomo le kunokuthi bangambathi ijasi. Ijiniforomo le yenzwe ngendlela kangangokuthi ikhandela ukuthi bangatjhi nokuthi ingathungelwa mlilo nabangambatha iinjazi zingathungulwa mlilo nabo abacimimlilo bagcina sebatjha.

Kufanele ubabize nasele ubhalelwa kuyilawulwa umlilo ubhalelwa kuwubhula.

Bakghona ngokuhlaziya ihlekelele esele ngemva kokuvutha komlilo.

Iye, lingalumatha litjhise iinkhotha nabenza njalo.

Kungabhulwa umlilo loyo usesemncani ngaphambi kokuthi ulumathise eminye imitlhatlhana.

Kubizwa iimphaphamtjhini bonyana zize zizokurhelebha namkha zizokubhulula umlilo loyo.

Kokuthoma kuthi ungayitjhiyi iduma nawuyokuthela ipetroli namkha nawuyovubela ipetroli egaraji.

Umlilo ngamanzi bese-ke abantwaba bakghone ukuthola indlela yokuphuma, mhlamunye asithi ubhula umlilo lo ngamanzi emnyango ukwenzela ukuthi abantwaba bathole iindlela yokuphuma.

Isizo eningabanikela lona kukuthi nifowunele besizo elirhabako beeng-ambulensi ukuthi beze bazokubahlola ukuqiniseka ukobanyana baphile kuhle.

Iye, uvumelekile ukuthi uje ucima umlilo nasolo nilinde besizo elirhabako abacimimlilo ukubonyana bafike.

Ukudosa igezi ngokungemthetho kungabanga umlilo ozokutjhisa indlwakhe yeke kubhedere abawe bakwa-ESKOM bazomdosela igezi kunokuthi yena azidosele igezi ngombanyana intambo lezo nazingathoma zibange umlilo zingabanga ingozi ekulu.

Umlilo wegesi awucinywa ngamanzi ngombanyana igezi iyakhona ukukhamba namkha ibhebhetheke iberegise amanzi begodu amanzi nakahlangana negezi angabanga isimo lapho umuntu angatjhogeka khona namkha abetjhwe yigezi. Yingakho akusiyinto ehle ukuthi ucime umlilo wegezi ngamanzi.

Kokuthoma ngokuthi ungabhemeli ngekoloyini namkha ungabhemi lokha nawuyokuthenga ipetroli enkoloyini. Kwesibili kukuthi uyijamise endaweni ephephileko, kwesithathu kukuthi nawuyokuthela iimbaseli ezifana njengepetroli ucime i-engine yekoloyi kwenzela ukuthi ikoloyi ingalumathi itjhe.

Kosele abe nebhlegana lesicimamlilo ngaphakathi kwebhesi enzele ukuthi nayinga ibhesi ilumatha umlilo yikhamba bakwazi ukuwucima namkha ukubhula.

Badlala indima ekulu ekufundiseni abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo. Bangafundisa abantwana ubungozi bakhona begodu baqiniseke ukuthi abadlali ngomlilo.

Lizulu elikhulu eliza ngamandla elimosako lalidlule khona liza ngamandla amanengi libhuruza amakhaya limotjha emphakathini yisikhukhula.

Esikhathini esinengi iinkhukhula zihlasela eendaweni ezihlanu kolwandle namkha iindawo ezakhiwe enarheni mhlambe efana namkha yekheke njengeentaba.

Umcabango loyo uyingozi khulu ngombanyana nawungangena emlanjeni loyo bangekho besizo lokuthoma amanzi womlambo loyo angakhamba nawe begodu angakghama akubulale yeke mina bengithi linda besizo elirhabako bafike.

Kuqakathekile bonyana nibase etholampilo ngombanyana izulweli naliphelele phezu kwabo nje mhlamunye bangenwe makhaza yeke kostele bahlolwe kuqinisekwe ukuthi baphile kuhle na.

Labo aba rageleke esiqongolweni sentaba eKapa bangahlangulwa ngokuberegisa iimphaphamtjhini bonyana bayokuthathwa namkha barhelejwe.

Angazi eqinisweni anginalo ilwazi lokuthi bonyana kosele uphathe ini nawuzakwenza njalo.

Kokuthoma hlolani bonyana usaphefumula nange akasaphefumuli mrhelebheni nimnikele isizo lokuthoma le-CPR nisalinde besizo elirhabako bonyana bafike.